Hayi, andiyazi. Andinalwazi, andifunuxoka. Zange ndake ndayijonga loo nkalo leyo, ndake ndazipha ithuba layo. So, andinangcebiso apha ngakuyo.

Andinalwazi. Zange ndake ndathabatha uhambo ngenqwelomoya kodwa ke inoba zinto ezinjengeeViza ezifuna ukujongwa. Ufike nangexesha ke mhlawumbi ungashiywa yile plane ubuyibhukhele.

Bafanelekile kwiimeko ezithile xa umntu okanye ezawuhamba ngobusuku kufuneke uba esuke kuloo ndawo aye kwenye indawo ekude engenawuhamba ngeenyawo kuyo.

Ndingamcebisa umntu ofuna ukwenza njalo ndithi okubalulekileyo kuba uvele alandele imiqathango ebekiweyo zisuka. Angalindeli uba enze iinto ezishotayo ngokungxama, enze izinto ngocwangco. Zikwazi uba zihambe ngaxesha elifanelekileyo.

Ukuze kuncitshiswe lo mkhwa kufuneke ezirenkini apho kulayishelwa khona abakhweli kuhlale kukho iitrafikhi. Xa iphumayo iteksi ijongwe uba ayilayishanga overload na.

Inoba yinto edaliweyo ngoba uke wathatha nje i-walk iba khona into oyivayo uba isukile apha emagxeni, more especially xa ungumntu bathandwa sistresi.

Elona lizwe ndingathanda ulikhenkethela xa ndinothi ndibe nemali eyoneleyo yiDubai. Ndithanda izakhiwo zayo nendlela eku-skoon ngayo.

Ukuze uthintele lo mkhwa ungabi nako ukuqhubeka phambili into endiza kuyenza kuba ndityale iitrafikhi phaa ezirenkini. Qho imoto xa iphumayo igcwele ijongwe uba ayilayishanga overload na.

Ayifanelekanga loo nto ayenzayo ngoba abakhweli abakhwelayo ebhasini banezigulo ngezigulo. Ezinye azifuni kwanto iqhumayo de kuthi efana necuba.

Ukuzama ukukhawulelana nale meko bangathi bacetyiswe abo basebenzisa izithuthi zabo uba nabo mabasebenzise ezikawonkewonke ukucutha inani lezithuthi endleleni.

Ngokolwam ulwazi umqhubi webhayisikile kubalulekile ukuba ahlale enxibe iimpahla ene-reflectors ngamaxesha onke akwazi ubonakala endleleni.

Inzuzo eyokuqala ongaba nayo uhamba ngeenyawo kekuseyiva imali yokukhwela. Okwesibini, ukugcina umzimba wakho usemandleni.

Isisombululo endingathi ndize naso kweyam irenki kuba kuqale kubekho irenki ekhuselekileyo yabakhweli xa besalindile iitekisi, bangami nje esigangeni. Okwesibini, indlela abaqhubi abaphatha ngayo abakhweli izame utshintsha, babaphathe ngendlela ephucukileyo, kubekho noba zii-awareness ezibabonisayo uba fanele uba umkhweli uphathwa njani ngumqhubi.

Kuluncedo kakhulu ngoba inciphisa nezithuthi ezinintsi apha endleleni and ibenza bafike ngexeshanye bonke, ungabikho abazawufika leyithi emsebenzini.

Okokuqala, funeka umqhubi aqinisekise ukuba imoto yakhe azayiqhuba isendleleni irhafelwe.

Enye yezinto abayenzayo endicaphukisayo endingasoze ndiyithande kokwakuqhuba ngesantya esiphezulu ufike umntu e-overtaker nalapho kungekho sithuba behamba endleleni engeyoyakuhamba. Fumanise uba bakhawulelana neemoto eziza ngaphambili.

Iphulo endinawulifaka ndingalifaka kwangoku iiholide zingekaqali. Elo phulo elo liquke iphulo eliza kwenziwa ziitrafikhi endleleni. Banikeze abakhweli beetekisi nabaqhubi abazihambelyo ii-pamphlets ezibacebisayo uba ngcono basebenzise iinqwelomoya kunendlela ngoba izawugcwala.

Abanye benziwa zizinto abazibukelayo koomabonakude, babone iinqwelontaka zintlitheka, zisiwa. Kodwa ke andiyazi enye into mhlawumbi endicinga fanuba ingabangela ukuba boyike ukogqitha leyo.

Ewe, ilungiselelwe kakuhle ngoku ngoba yogqumekile kwaye inemibhalo ebonisayo uba ezi teksi ziya endaweni ethile, ezi ziya endaweni ethile.

Ndingathanda ukuba kutshintshwe laa nto yofika ii-owner zeeteksi abaqhubi bazo zibapeyisa ngesandla. Ndingathanda uba imali ifakwe ebhankini.